Ke ile ka ikutlwa ke le hantle haholo hobane sephetho se ile sa tsamaya ka tsela eo kene ke lebelletse hore se tla tsamaya ka teng. E fela, ke ile ka ithuta hore tlameha ke tjhentjhe mokgwa oo ke phelang ka ona, kapa tsela eo ke e etsang dintho ka teng hore ke tle ke tsebe hore ke phele nako e hantle. Le hore dipheto tsa ka di dule di nepahetse ka nako tsohle.

Kamora hore tleliniking ba nkemise hore ke tla fumana moriana ya ka kamora matsatsi a seng makae, ke ile ka ikutlwa ke tshwarehile ha bohloko ebile ke sa fole. Hoo, ke bileng ka nka mohato wa ho etela sepetlele se seholo sa Mmanapo hore ke tlo tseba hore ke fumane meriana eo e ke e hlokang. Hobane hane nkebe ka etsa jwalo, e ke be re bua taba e nngwe ya hore ha ke sa leyo lefatsheng lena le ka kwano.

Ha ke dumellane le taba enana hobane le bakgatjhane le bona ntse ba sa tshwareha hantle dipetleleng tsa rona. Ha se hore ba fuwa kalafo kapa thuso e e potlakileng. Hoba jwale le ha mokgatjhane a ka fihla sepetlele a tsamaya ka koloi ya poraefete, eseng eo eleng ya sepetlele kapa ambulance. Ha a tlo fuwa thuso eo ae tshwanetseng hobane ba tlo botsa hobane, hobaneng a sa founela ambulance a itletse sepetlele ka koloi ya poraefete?

Ho lokile hore batsofe ba patadiswe dipetleleng tsa poraefete hobane le lebitso la itlhalosa hore ke sepetlele sa poraefete. Moo ba sa lokelang ho patadiswa hore ba fumantshwe thuso teng ke sepetleleng sa mmuso.

Taba ena ya tlhokeho ya hore batho ba nang le mangolo ao a loketseng hore ba ka thusa batho teng ditleliniking kapa ba sebetsa teng ka kalafo ya batho. E ka fediswa ka hore, ha ho hirwa ho se ke wa sebediswa leeme le ona mokgwa ona wa hore ho qale ho kenywe di-family pele mosebetsing.

Lebaka ke hore batjha ha bana pelo e telele kapa hona mamello. Ha bana le kutlwisiso for batho ba baholo.

Tjhehe, motho ha a lokela ho ya sepetlele ka ntho e nyenyane jwalo ka mokgohlane, hobane mokgohlane o na le dirata tseo o ka di etsang o le lapeng hore oo hlole kapa wa ya tleliniking e haufi eseng sepetlele.

Tabeng eno, nna ke bona mmuso ho sena seo o ka se etsang. Lebaka ke hobane batho bao ha ba re dihlahiswa tsa bona kapa meriana ya bona ke makgona tsohle, ba beba sa bolele nnete e felletseng kapa e tswileng matsoho. Hobane e e meng ya mabaka e etsang hore ba bue jwalo hore ke makgona tsohle empa feela e le hore ho hohela bareki le ho atisa thepa ya bona hore e rekwe.

Taba ya hore ho be le ho shota ha meriana kapa tlhokeho ya meriana bathong ba dulang mahaeng e le hore ditleliniki di re di shota ka meriana. Seno se bakwa ke bonyofu kapa bona bonyofonyofo bo bakwang ke basebeletsi ba tleliniking. O ka thola hore ba etsa di-profit-e ka thoko ebile ba rekisa meriana ho eo e ba sa tshwanelang ho e rekisa. Kapa ba efa ba maloko a bona hore ba bele kalafo.

Lebaka le etsang hore ba tlohe ditoropong ba ye mahaeng, ke hobane ditoropong hona le lerata le lengata haholo. Mme ba ke se kgone ho fumana kgutso kapa phomolo eo ba e hlokang ka ha se ba behile meja fatshe, ba se ba sa sebetse.

Taba ena ya di-booster shoots, nna ha ekaba ya nkama haholo hobane ke bone e le hore ke molemo o etswang ke mmuso hore o thibele kapa o fokotse palo ya batho ba amehang ke lefu lena la COVID-19. Hobane ba bone hore vaccine ya pele ha ekaba ya sebetsa kapa e sebeditse ka sekgahla se fatshe haholo. Hono ho hlokahala hore ba kenye di-booster tsenana hore re .

Ho ya ka nna lebaka le etsang hore di-ambulance di se fumanehe ha bonolo ha di letsetswa. Ke hobane bakganni ba di ambulance ba beba phetha mabaka a bona a itseng ka nako ya mosebetsi kapa ka nako ya ho lata bakudi.

Motswalle wa ka nka mo fa keletso e hantle haholo hore pidisi ena kapa moriana ona a hle ao qalelle esale hoseng haholo. A behe nako ya hoseng eo eleng hore yona e keke ya mo sitisa haholo hobane o rata hantle ho nwa mane ka nako yane ya bosibu kapa ya mantsibuya.

Ho bua nnete, ha ke so ka baba ke etela tleliniking tsa ho rera lelapa. Empa ke kile ka utlwa menyenyetsi ya hore ha wa tlameha hore o ye o le mong therong ya lelapa tleliniking. Tlameha o bo o tsamaya le molekane wa .

Taba-taba e ka sehloohong e re tlamehang ho hlokomedisa banna ka yona, ke lefu la mofetshe. Hoba lefu la mofetshe le kena ka mekgwa e mengata ekaba ka ho tsuba haholoholo le hore batho ba bo ntate ba itlhokomele. Ba sebedise kgohlopo ha ba tlo etsa thobalano e sa sireletsehang, ba tlo iphumana ba le ka mosing haholo.

Senana ekaba monyetla o moholo haholo for nna kgwebong. Hore nka qala kapa ka tsoselletsa kgwebo yane ya ka ya ho rekisa makwenya. Nka tsoha hoseng ka lo ema gate-ing ya sepetlele mme ka fihla ka rekisetsa batho makwenya le kofi, kapa teye e tjhesang esale hoseng.

Haholoholo bo rakgwebo ba rekisa dintho tse kareng dijo, bo dipompong, makwenya le ditlhapi tsena tse jowang. Ehlile nka ka nka ka tjho ka re, dijo tsa ka pelenyana tseo batho ba ka kgonang hore ba tshwarise mala ha ntse ba le .

Mmuso o tlameha ho hira batho ba bangata kapa palo e eketsehileng ya baithaopi ele hona ho tlatla thusetsa le ho tla rola merwalo basebetsi ba tleliniking, ba thuso tsa potlako.

Ho bohlokwa haholo hore motho a fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle hobane hono ho ngotswe ka hara bill of rights ya rona hore motho ona le tokelo ya ho fumana bophelo bo botle, tlhokomelo ya bophelo bo botle.

Ho na le mananeo ana a bitswang hore ke ana a dikoloi tsa tleliniki tse kgonang ho fihlella mahaeng moo batho ba sa kgoneng ho fumana kalafo kapa thuso ya bophelo bo botle teng. Mananeo ana a etseditswe hore beke le beke kapa hara kgwedi, a fihle ha nngwe motseng ono. Mme a tla haufi haholo moo batho ba ka kgonang ho phallela teng ba fumane thuso.

Ka hobane ke leponesa ebilane kena le kena le molaotheo wa hore tshohanyetso tse tje tsa dikotsi ke di alafa jwang. Nka kenya yona tsebo ya hore ke rutuwe jwang hane sa ntsane ke le college-ing hore ha o hlahile kotsi ele hore ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ha ba so fihle. Ke tla tlameha hore ke behe mahlale a ka a motheo oo ko o rutuweng college-ing jwalo ka leponesa.

Taba ena ehlile e jwalo hobane ha hona motho a ka hlahang kantle empa a se mmusong a tlo kgona ho tlisa moriana eseng melaong. Taba ena e qala ka hore bona batho ba ka mmusong kapa basebeletsi ba ka mmusong, ba qale ba fetole meriana eleng hore ke ya nnete ka ena eleng hore ha se ya bokunyata. Moo eleng hore ba lo kgona ho rekisa ena eleng ya nnete, ba fe setjhaba ena ya boshano kapa ya bokunyata.